Ketsahalo eo, e etsa hore ke utlwe bohloko haholo. Hobane re phela le batho ba nkellang batho fatshe. Be e leng ho reng ha ba mpona ke se ke sena leoto, ba tlo ntsheha, ba tlo mpuwa hampe, ba tlo etsa dintho tse ding tse ngata tse tlo nkutlwisang bohloko. Jwale haeba kannete ba la bona hore ho etsahalang ka nna mme ba se ka nthusa. Seo se nkutlwisa bohloko haholo. Hona jwale leoto laka le kgaohile. Empa ha e le hore ke lo fihla, ka ba bontsha ka ba kopa. Nkebe feela ba ile ba ntlama kapa ba nkenya ka e be leoto la ka le ba hantle. Empa leoto la ka ke leo le kgaohile. Ke nna eo ha ke sa kgona ho tsamaya, ke nna eo so ke tsamaya ka setulo sa batho ba sa kgoneng ho tsamaya kapa setulo sa di qhwala. E bohloko nthwenono mme e etsa hore ke bona hore basebeletsi ba mmuso ha bana taba, ba etsa dintho ha ba batla kapa pelo tsa bona di rata. Ba tla be ba re tlwaetse re fotse line monono, ebe ba etsa ntho tse ba di etsang ba nwa tee letshehare lena kaofela ha bana taba le rona. E bohloko.

Di-ARV ke dipidisi tse fuwang motho a nang le bolwetsi ba HIV. HIV ke sick e mading a motho eo e leng hore ha hona mohlang e tla fetolang le ka leka ho le ha ho ka etsahala eng. Jwale di-ARV di fokotsa boleng ba HIV mading a motho. Hape ho dinwa ho thusa motho a nang le HIV hore a seke a a angwa ke mafu a mang akaraletsang TB, cancer, lefu la tswekere le a mang a mangata. Motho ya nwang di-ARV, o wa ithusa hobane seo se etsa hore a seka kgona ho ama batho ba bang ba e leng hore o tla kopanela diphate le bona ka ntle ho protection. Jwale ho bohlokwa haholo hore batho ba nang le HIV ba nke di-ARV hobane seo se sireletsa bona ha mmoho le batho bao ba ba potolohileng.

Ntho e ke nahanang hore mmuso o tlameha ho e etsa, ke hore o reke di-ambulance tse ngata. Hona jwale nthwe etsahalang ke hore batho ba bangata ba hlokahala ka tlung, ba batho ba bangata ba hlokahala tseleng. Hobane mehla enana ha ho founela di-ambulance ha di tle ka tshohanyetso, di tle kamora di kamora kamora nako e ka etsang dihora tse pedi kapa ka mora dihora tse tsheletseng tseo e leng horeng batho e sale ba di founela. Jwale nthwe ke nahanang hore e ka etsahala ke hore feela mmuso o eketse dingaka, o eketse di-ambulance, ebe palo e kgolo. E leng hore ho tlamehile hore motho ha a founa a founela sepetlele, a kopa koloi a ya tshohanyetso, ebe koloi e atla hang-hang. Jwale haeba o founa mme o ema di-hour-a tse pedi, seo se tlo etsa hore motho o leng tsietseng a lemale kapa a hlokahale.

Ho ya ka nna taba ena ha ke e tshepele hanyane. Ha ke e tshepele ha e nyenyane. Mabaka ke hore ke dumela hore motho ha a hlokahetse, o hlokahetse. Mme ke dumela hore motho o tlameha hore a qobehe ka bophelo ba hae. Hore na o Hlatswitse, hore na ho hlatswa, hore na e ne le monna wa hae, hore na e ne se monna wa hae, motho ana a utlwana le yena, kapa molekane wa hae. Ke nahana hore bophelo bo tlameha bo tswele pele ho ena le hore a hlatswe, a etse ntho e nngwe le e nngwe. Jwale Batho ba bangata ba dumela hore ba lokela ho hlatswa, ba clean-a ba etse ntho e nngwe le e nngwe. Empa nna ho buela Modimo nnete ha ke bone e le ntho e lokelang ho etsahala enono. Hobane ha ke dumele ho yona at all. Ha ke dumele ho yona.